Ha mohlape wa dikgomo o sa phela hantle, o ka etsa tse latelang polasing ya hao, sa ntlha ke ho etsa moralo o felletseng ka bophelo bo botle ba di phoofolo o akaraletsang ho etela ngaka ya diphoofolo kgafetsa. Sa bobedi ke ho etsa bonnete ba hore diphoofolo di entwe, sa boraro ke ho etsa taolo ya lekokonahloko, sa bone ke ho etsa bonnete ba hore di fumane phepo e nepahetseng. Sa bohlano ke ho boloka lebaka tse hlwekileng tsa bodulo, sa bofelo ke ho hlahloba boitshwaro ba tsona le ho phekola mafu Le ha e le afe ka pele, se se tla etsa hore mohlape wa hao o dule o phetse hantle le hore polasi ya hao e hole ebile e etse le tjhelete.